Zwi nga si mpfhare zwavhuḓi, mara nga kuvhonele kwanga ene muṋe u vhuya a ḓi dzhenisa kha zwa muteamuṱa ovha o ḓi vhona uri a nga khakhisea a vha na ṅwana kha minwaha ine a vha khayo a tshi khou shavha u tambudza vhabebi.

Thikhedzo vha i wana vha dovha hafhu vha wana na ṱhuṱhuwedzo ya uri vha tea u wana dzilafho tshifhinga tshi kha ḓivha hone, na u tea u dzhia mishonga yo teaho hu u kona u itela mitakalo yavho.

Dzikhombo dzi vhangiwa nga musi muthu a tshi khou reila o nwa, dzikhombo dza dovha dza vhangwa hafhu nga vhathu vho no reila vha tshi khou amba nga dzifounu kana u tambisa founu badani khulwane.

Hu u itela uri thumbu.

U tea u itwa muṱangano wa shango ha ṱaluswa vhathu vhane vha vha na vhulwadze wa muhumbulo, hu u itela u ḓivha uri oyo muthu u tea u tshila nae hani, nga nḓila ḓe, kana u mu fara hani.

Ee, ngauri musi vho ṱangana sa vhanna vha a kona u thusana na u fhana mihumbulo ya uri musi muthu wa munna o no vha na muṱa u tea u thogomelisiwa hani muṱa wawe, na kufarelwe kwa miṱa, na u thonipha muṱa wawu ndi zwa ndeme.

Vha teya u shela mulenzhe kha u pfhumbadza lushaka nga ha vhuteamiṱa, vhana vha tea u sedza kha zwa pfhunzo vha litsha u ita zwa u ḓi hwala musi vha tshe zwikoloni, ndi zwa ndeme uri kha vhana vha tshikolo hu vhe na vhuteamiṱa hu u itela u ḓi tsireledza, kana uri vha kone u guda zwavhuḓi tshikoloni sa izwi u ḓi hwala zwi sina mutakalo wa vhuḓi kha ṅwana wa tshikolo ngauri u vha a sina tshenzhemo ya uri zwi itiswa hani uri a si lwale musi a tshe tshikoloni.

Vha tea u ṱuṱuwedziwa uri u ḓi hwala vha tshe tshikoloni a si vhufhelo ha shango, muthu u a ḓi ḓihwala mara a vha a tshi khou tea u isa pfhunzo dzawe phanḓa ngauri ndi zwa ndeme.

U vha na u sa ḓi pfha zwavhuḓi kana muthu a fhedzisela a tshi vho hwalelwa vhuongeloni sa izwi tshifhinga tsha uri a nwe mishonga yawe tsho swika tsha fhira zwivha zwi songo tea, u sala a tshi vho lwala nga mannḓa zwa vho ita uri a hwalelwe vhuongeloni.

Nga dzhia ṅwana wa ṅwananga nda ya nda mu ṅwalisa mundende hu u itela uri ndi kone u muṱhogomela musi ṅwananga a tshi ḓo vha a khou ya tshikoloni kana hu, u ṅwalisa ṅwana mundende nga madzina anga zwi vha zwi khou ḓo thusa ṅwananga uri ṅwananga u vha a sathu swikisa miṅwaha ya fumimalo.

Ee, i kha ḓivha hone sa izwi vhana vhane a vha thu swikisa miṅwaha ya fumimalo vha tshi khou ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani zwa sia hu uri hu vhe na mbalo ya u bebeswa ha vhana nga vhana vha tshe vhaṱuku.

U hoṱola lwa vhege tharu, u pfha mufhiso wu kalulaho, u dzulela u bva mabiko muvhilini naho zwi songo tea.

A zwongo tea musi ri tshi khou tshila shangoni vhathu ri tea u ṱhogomelana na u funana, muthu a re muholefhali kha ri mu dzhie a muthu o fhelelaho ri tshile nae, ri tshile naye zwavhuḓi.

Cancer ya mafhafhu, cancer ya maḓamuni, cancer ya lukanda lwa muvhilini kha muthu.

Sa kona u ya u dalela vhuongelo ha tsini sa ezwi u tshi nga wana hu kule, tsha vhuvhili u sa kona u ḓi itela maḓi o ṱamba musi u tshi khou nyaga u ya vhuongeloni hu u itela dzilafho dzau.

Hu u itela u ṱoḓa u ḓivha nga tshiimo tshine tsha vha na mutshudeni, nahone ndi zwa ndeme uri vhadededzi vha ḓivhe tshiimo tsha ṅwana kana matshudeni tshikoloni

Muthu ane a shumisa vhuteamuṱa, u anga muthu o ḓi hwalaho, u ya vha na malwadze ane a vha na muthu o ḓi hwalaho, u nga u ṱanza, u dzula wo neta, u dzulela u rema ha ṱhoho, ha dovha hafhu ha vha na uri musi muthu wa tshifumakadzini a kha vhuteamuṱa u ya vha na muvhili.

Ndi tshaka mbili, ya u thoma Choice, ya vhuvhili Trust.

Ndeme ngauri uya wana maṅwe madokotela a si, a si a sialala a nga si kone u lafha malwadze a Tshivenḓa zwiṅwe zwi ṱoda mishonga ya Tshivenḓa hu u itela u tsireledza kana u ṱuwisa mimuya ine ya vha hone kha muthu.

Hu u itela uri vha si fariwe nga dwadze kana vha sa ḓiwane vho fhira shangoni nga murahu ha musi vho kavhiwa nga itsho tshitzhili tsha COVID-19.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme hu u itela u ḓi tsireledza kha u sa kavhiwa nga malwadze o yaho nga u fhambanana kana u kavhiwa nga tshitzhili tshihulwane.

Uri hu si vhe hone na u ṱahela ha mishonga, vhupo ha ha kiḽiniki hu tea u dalela shango liṅwe na liṅwe ṅwedzi muṅwe na muṅwe hu u itela uri vha ḓivhe vhundeme kana hu si vhe hone na u shotha ha mishonga ya vhalwadze.

Ndi u tsheka tshitzhili kha ṅwana musi mme mubebi vha tshe vho ḓihwala nga uyo ṅwana u hu u itela u ḓivha mutakalo wa ṅwana uri u na mutakalo u swika gai kana hango kavhiwa nga etsho tshitzhili na musi a tshe thumbuni ya miyawe.

I vha i khou thivhela vhaswa vha ano maḓuvha ngauri a vha na ndavha na u vha na vhana vha tshe vhaṱuku. Zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhuteamuṱa i vhe hone hu u itela u fhungudza u vha hone ra dzi thumbu dza vhaswa vha tshe vhaṱuku ngauri zwi vha zwi kho vhangela vhabebi dzi thaidzo dza u sapota vhaḓuhulu vhavho ngeno vha si na masheleni ane.

A si vhoṱhe vhare na mbidzo, vhaṅwe vha vha vha khou tou zwiita nga murahu ha musi vha khou vhona uri vho lalwe, vho lwalesa vha khou shavha uya u tsheka dwadzetshifu kiḽiniki vha vho ṱoḓa u thwasa uri vha vhe maine, hu u thivhela u dzumba vhulwadze vhune vha vha naho.

U zwi vhona uri ndi dokotela a sinaho ṱhanziela, a siho mulayoni u zwi vhona nga murahu ha musi a tshi vho ṱoḓa u fha mishonga a sa ḓivhi zwauri a u fhe mishonga ifhio, a tshi khou sokou fha mishonga miṅwe na miṅwe nahone i si yone, u vha o tshuwa na tshifhaṱuwo tshawe tshi vha tshi khou sumbedza u uri ha ḓivhi kushumisele kwa mishonga kana mishonga ine a tea u fha mulwadze musi a na vhulwadze vhune a khou vhu lwala.

Zwi sala zwi songo tsha mpfhara zwavhuḓi ngauri u sa wana mishonga dzikiliniki zwi ita uri vhalwadze vhane vha vha vho ḓa vha tshi khou ḓa u lafhiwa vha hume vha songo takala kana vha sina mitakalo ya vhuḓi, hune muthu a vho swika hayani a vho lwala lune a tea u vha a khou pfhukiseliwa sibadela tshihulwane sa izwi a tshi ḓo vha a songo wana mishonga yo teaho.

Wi, muṋuwi, muṋuwi, muṋuwi, mushonga mutswu wa Tshivenḓa.

Ee, ndi a tendelana nazwo, ndi zwa ndeme u fumba nahone zwi ita uri muthu a vhe munna o vhibvaho nahone ono ḓivha milayo, na uri u tea u ḓi thogomelisahani uri a dzule a muthu a re na muvhili wo takalaho kana a re na mutakalo wavhuḓi.

Ee, ndi a tendelana nazwo ngauri vhunzhi ha vhanna vhane vha vha vho ya u fumba zwi vha thusa kha malwadze o yaho nga u fhambanana, zwa dovha hafhu zwa vha thusa kha uri vha ḓivhe milayo ine vha tea u i shumisa musi vha tshi ṱoḓa u ḓi tsireledza kha malwadze o yaho nga u fhambanana.

Hu u itela kana uri muthu wa tshinnani a ṱuṱuwedze muthu a tshifumakadzini uri a ṱhogomela vhuteamuṱa sa izwi hu u thivhela uri hu vhe na vhana musi .

Ngauri kha vhuongelo ha muvhuso manese vha vha vha sina ndavha naho vha sa khou ṱhogomela mulwadze ngauri vha ḓivha uri vha badelwa nga muvhuso, kha zwa private ee, vha na ndavha ngauri vha tea u fara mulwadze zwavhuḓi sa izwi vha tshi ḓivha uri ndi ene ane a khou ḓo badela.

Ngauri zwi nga ḓi swika hune zwa fhedzisela wa wana muthu a tshifumakadzini a tshi vho vhulaya mbebo yawe zwo vhangwa nga vhuteamuṱa, ha vha uri zwa fhedzisela zwi khou ita uri a si tsha vha na vhana lwa vhutshilo hawe.

Ha dzinnḓu na mabulasi a vhathu ngauri hu ḓovha hu sina zwishumiswa zwine zwa nga tea u thusa musi hu na mulilo muhulu kha shango kana kha vhupo.

Hono ḓalesa vhathu vha vha sokou rengisa na mishonga kana dziphilisi zwi sihoho mulayoni kha vhupo kana shangoni.

U shumisa ṱhingokhwala u foinela vhathu vha u thusa.

Nyala kana u ḓi vhangela malwadze ngau soko renga zwibveledzwa zwa u ṱoḓa u xelelwa nga mapfhura muvhilini.

Ndi vhona vha na thikhedzo kana vha tshi vha ṋekedza thikhedzo yo teaho sa izwi hu vhathu vhane ra tea u vha ṱhogomela u vha tshi, kana u vha dzhiela nṱha ngauri wa sa vha dzhia zwavhuḓi vha fhedza vho vha na mihumbulo i si yavhuḓi kana vho ḓi hatula. Zwino ndi vhathu vhane ra tea u vha dzhiela nṱha nahone u vha ṱhogomela.

U londa tshumisano ya mavhulunga ya mapfhura zwo ralo nga kha mazwifhi.

Muthu wa tshinnani kana wa tshisadzini a tshi khou ita zwa vhudzekani na muthu ane hana HIV nga murahu ha musi ro wanulusa uri kha avho vhathu vhavhili huna muthihi ane u na tshilonda tsho vuleaho muvhilini wawe, musi vha tshi ita zwa vhudzekani vho ṱangana zwa vho ita uri malofha a tangane, a sinaho vhulwadze a kone u wana vhulwadze nga kha ngomu nga tshilonda tsha hoyo ane a vha na vhulwadze.

A dzibada dzavhuḓi zwi vhanga dzikhombo nahone u wane vhathu vha tsireledzo u si vha wane nga tshifhinga, havho vha na dzi mpfu dzi songo teaho.

A ye vhu ongeloni ha tsini a yo ḓivha mutakalo wau, hu itela uri a dzule o tsireledzea, ndi zwa ndeme uri muthu a ḓivhe mutakalo wawe.

Ee zwono vhuya zwa itea, nga murahu ha musi oḽa zwiḽiwa zwine a zwi mu anḓi.

Vhunzhi havho vha vha vha kho shavha uri vhathu vha ḓo vha sea kana vha vha dzhiisa zwinwevho, zwine zwa nga ita uri vha fhedze vho ḓi dzhia matshilo avho.

Zwi takadza vhabebi sa i zwi vhana vha tshi bva miḓini yo fhambananaho nahone vhaṅwe u wana hu si na zwiḽiwa, zwino u wana vho zwiḽiwa zwikoloni zwivha zwi zwa ndeme.

Zwivha zwikho u thusa uri vha ḓivhe nga ha mutakalo wa muthu kana, uri muthu o vhaisala u swika gai vha kone u mu thusa kana u mu tsireledza kha vhutshilo hau.

Ngauri vhavha vha khou ḓivha uri ho ḓalesa ma bulayo, nahone tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga konadzeya tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, zwino vha vha vha khou itela u tsireledza vhathu kana uri vhathu vha wane dzindafho hu tshe na tshifhinga.

Ngauri ya tshi tshavha u ya kona u wana tshiṅwe na tshiṅwe nga mahala u fhirisa kha phuraivethe ine tshiṅwe na tshiṅwe u tea u to bvisa tshelede musi u tshi ṱoḓa mishonga.

U vha ṱhogomela nahone u vha dzhiela nzhele kana u vha dzhiela nṱha ndi vhone vhathu vhane vha tea u ṱhogomeliwa u thoma sa izwi vha sa koni u ḓi itela tshiṅwe na tshiṅwe.

Zwone zwi vha zwi khou vhaisa vhaṅwe vhathu vha miṱa vhane a vha thu ḓivha nga tshiimo tshine tsha kho itea kha muthu wa hau, zwino ndi vhona u nga zwa khwiṋe ndi nga murahu ha musi wo to foinela ambuḽentse u fhirisa u to dzhia zwithu wa zwisa kha WhatsApp vhane vha muthu vha sa ḓivhi tshithu.

A ho ngo tea u vha na khethululo vhathu vhoṱhe ri mushumo ri vha ri kho lingana sa izwo ro ḓiswa nga tshithu tshithihi, ahuna wa ndeme, a huna wa nṱha vhathu mushumoni vhoṱhe vha a lingana.

Wana dzilafho dzo fhelelaho kana u ṱhogomeliwa u fhirisa u ṱwa u kho uya phuraivethe hune wa ḓo badela tshelede wa fhedza u songo wana dzilafho dzo fhelelaho nahone u songo wana mishonga yo fhelelaho.

Sa uri muthu u tea u ḓivha kana u ṱhogomela vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe vhune avha a kho a khou lwala u tea u vhu dzhiela nṱha.

A huna u fhungudzea hayo, tshumelo ya yo ndi ya nṱhesa nahone ndi ya ndeme kha vhalwadze.

Ee nga ntha na uri dzi bada dzi vha dzi si dzavhuḓi nahone dzi songo tsireledzea uri ambuḽentse i fhire afho fhethu kana i kone u swika hune nda vha hone.

GPS ndi yone ine ya thusa vhunzhi ha vhathu kana vha endela mashango vha sa ḓivhi mashango ane vhanwe vha khou bva khayo vha tshiya kha zwiya i a kona u thusa nahone ndi ya ndeme, i fanela u ṱamba mushumo muhulwane.

Uri muthu a ḓivhe mutakalo wawe uri nahone o tsireledzea u swika gai, hu u itela uri a si kavhiwa nga dwadze tshifu.

Nga uri avho vhathu vha vha vha si kho dzhiela nzhele, kana u dzhiela vhulwadze uvho nṱha vha tshi khou nyadza.

Ndi u tshimbila nga mashango kana u ṱoḓa vhathu vhane vha nga kona u thusa kana u tshimbila vha tshi khou sedza avho vhathu hu itela uri vha kone u vha thusa.

Ee zwo leluwa ngauri oyo muthu u a wana a sa koni u tholiwa mishumoni, zwino vha tshi kona u wana ayo masheleni aya kona u vha thusa uri vha kone u wana zwiṱuku zwine vha vha vha kho ṱoḓa.

Kwama zwavhuḓi vhutshilo hanga sa ezwi ndi tshi kho tshila ndi kho ḓivha uri muthu u tea u ḽa zwiḽiwa zwire na mutakalo na hone zwire na pfushi.

Dza vhaswa uri vha kone u ḓi fhaṱela vhumatshelo havho ha vhuḓi.

U tea u itwa zwinzhi hu itela uri vhathu vha dzule vho tsireledzea kana vha tshi kho ḓivha nga ha mitakalo yavho musi vha tshi kho tshila.

U vha engedzela masheleni, kana u vha ṱuṱuwedza uri u thusa muṅwe muthu ndi zwa ndeme uri a kone u lalama.

Uri husivhe na tshivhalo tsha vhathu vhanzhi vhane vha swika sibadela vha swika vha vha vha soko dzula vha soko u thusiwa.

U vha ṱuṱuwedza kana uri vha ḓivhe nga ha mutakalo wavho, hu itela uri vha dzule vho tsireledzea nahone vha na mitakalo ya vhuḓi nga ngomu mivhilini yavho.

Zwi vha zwi tshi kho u vhaisa vhathu vha re na vhu holefhali sa izwi hu sa izwi hu si zwoṱhe zwine vha nga kona u zwi swikelela.

A tha thu vhuya nda shela mulenzhe, nahone a thina vhuḓivhi nga ha mutakalo wa vhanna.

Fhelela ndi afho hune wa wana lwadze vha tshi vho fhelelwa nga vhutshilo nga murahu ha musi vha songo wana dzi ndafho tshifhinga tshi kha ḓivha hone.

Kana u ḓi wana u tshi vho lwala malwadze o yaho nga u fhambanana zwine zwa ita uri u ḓi wana u si tshena vhutshilo vhulapfu.

Sa kavhiwa nga malwadze nahone u vha munna munna ano ḓivha nga ha milayo na u ḓi tsireledza kha malwadze o yaho nga u fhambanana.

Sedza uri na muthu u na mutakalo wa vhuḓi na, nahone o tsireledzea u swika ngafhi.

Hu dzule hu na ambuḽentse tsini kana hu na nomboro ine ya to founelwa ya tsini uri vhathu vha kone u hutshe na tshifhinga.

U so ḓiwana u khou fhira fhano shangoni nahone u tea u ḓivha idzo tsumba tsumba dzwadze dza hone.

U thusa muṅwe muthu musi a kha tshiimo tsha shishi u mu thusa uri a ḓi wane a kha ḓivha a tshilaho kana a kha ḓivha na mutakalo wo fhelelaho.

U ḽa mitshelo nahone u dzula wo tsireledzea musi u nnḓa ṋamusi u nga ngomu tshikoloni.

Hu tea u vha na dzi kiḽiniki dza tsini hu itela vhathu vhane vha vha na zwi endedzi zwine vha nga ḓi isa kha kiḽiniki dza kule musi vha tshi khou lwala.

Muthethe muṅwe na muṅwe ndi wa ndeme kha tshi tshavha, tshi nga thusa hani tshumelo dza shishi u wana haya malwadze nga u ṱavhanya fhethu husi ha fomaḽa kana u songo swa swaiwaho, nga murahu ha musi hoḓa ṱhingo thendeleki ya vha thusa.

Thusa vhaholefhali uri vha kone u thusalea sa ezwi hu si hoṱhe hune vha kona uya kana u hu swikelela.

Ngauri ayo masheleni vha a kona u ḓi thusa kha tshiṅwe na tshiṅwe kana u kona u swikelela zwoṱhe zwine vha vha vha tshi khou ṱoḓa.

Vhunzhi ha zwibadela ri khou kona u ri vha ri khou kona ri khou kona u wana vhuṱanzi ha uri kana u vhona uri hu khou vha na u sa thusiwa nga tshifhinga. Ngauri vhalwadze vha vha vho ḓalesa nahone manese avha vha vhaṱuku lune a vha nga koni u kona u thusa vhathu vhoṱhe nga tshifhinga.

Vhunzhi ha vhathu ri wana uri vha khou tou rumela vhathu nga nṱhani ha uri vha vha vha khou shavha uri zwiḓivhee uri vha na tshitzhili tsha HIV, u wana vha tshi tou rumela vhathu vha sokou tou ya nga vhone vhaṋe.

Vha tea u dzula vha na mishonga yo fhelelaho sa ezwi vhathu vha tshi dzulela u lwala kana vha na mikhushwane. Vha tea u amba na muvhuso uri u ḓise mishonga yo ḓala uri hu si vhe na u shotha ha mishonga.

Hu ḓo vha na u lwala ha vhathu vhanzhi nahone vhathu vha ḓo balelwa na dzi tshelede dza u ṋamela musi vha tshiya u ṱoda dzilafho kha dzi kiḽiniki dza kule. Vhaṅwe vha vhalwadze vha ḓo nga vha sa fela dzithekhisini kana mi moḓoroni musi vha tshi khou ya dzi kiḽiniki dza kule u ṱoḓa dzilafho.

Vhunzhi ha vhalwadze vha ḓo balelwa u thusiwa nga nṱhani ha uri hu ḓo vha hu si na mishonga zwine zwa ḓo ita uri vhalwadze vha ḓi wane vha songo takala musi vha afho kiḽiniki nga nṱhani ha uri ahuna mishonga ine vha khou i ṱoḓa. Vhaṅwe vha nga fhelelwa nga ndango vha vha so ko u wa hanefhaḽa ngauri mishonga vha dovha vha songo i wana ine ya ḓo vha thusa uri vha pfhe vha na mannḓa.

Tshithu tsha u thoma hu tea u sedza uri afho fhethu hune ha khou u ḓo thomiwa hone mbekanyamushumo. Ho lugelwa na uri kone u thoma iyo mbekanyamushumo nahone ndi ha vhuḓi na kana ho tsireledzea naa.

U sedza uri na nangoho afho fhethu hu ḓo shumea zwavhuḓi na nahone hu na vhathu vhane vha nga tholiwa na vha rana i izwo zwi zwi zwidodombedzwa zwine zwa khou ṱoḓea.

Ndi ya uri muthu u tea u ṱoliwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe uri a ḓiwane a na mutakalo wavhuḓi. Arali zwi tshi khou tea uri a shumise dziphilisi, a ite zwezwo u itela uri a ḓiwane a na mutakalo kana o tsireledzea tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga murahu ha musi ene muṋe o balelwa u zwi ṱanganedza, na muṅwe muthu uri a zwi tanganedze zwi a konḓa sa izwi na ene muṋe zwi tshi khou vha zwi tshi khou mu balela uri u na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu.

Ndi nga katela uri navho havho vhathu vha dzhiele nṱha sa izwi vha tshi vha vho huvhala lu tatisaho lune vhaṅwe vha fhedza vho fhelelwa nga matshilo avho vho ri sia fhano shangoni. Zwino ndi zwa ndeme uri navho havho vhathu uri vha vhe na dzi rumu dzavho dzine na vhathu vhane vha ḓo tou pfhi ndi vhaongi vhane vha ḓo to vha thusa lwa tshiofisi.

U wana vhathu vhane vha ḓivha nga zwa mutakalo vha thome vha ḓe vha ṱole uri na afha fhethu ho tea uri hu vhe na tshigwada naa kana ho fanela na uri hu vhe fhethu hune vhaongi vha ḓo thusea hone.

Zwithu zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi zwi tevhelaho, ndi nga ita uri emergency services vhathu vhane vha ḓa vho huvhala lwa shishi huvhe vhone vhathu ane ra vha ṱhogomela kana u vha dzhiela nzhele. Sa izwi vhunzhi ha vhathu vha tshi vha vho vho ḓa kha dzi emergency nga nṱhani ha musi vho wana khombo ya mimoḓoro.

Nga u vha fha tshiphuga, na u vha hulisa, na u vha ṱhonifha, sa izwi hu tshi vha hu muthu ane a vha uri u khou phulusa matshilo ashu.

Ndi nga livhuwa zwinzhi nda dovha hafhu nda livhuwa na uri vha khou kona u ri farela vhalwadze vhashu zwavhuḓi, na u vha ṋea mishonga na dziphilisi uri vha kone u tshila lwa tshifhinga tshilapfhu.

Uri u tea u ḓi ṱhogomela nahone u tea u dzhia nzhele zwithu zwi tevhelaho. U ambara mimasiki, u ṱamba zwoṱhe tshifhinga u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshoṱhe na u ṱhogomela vhalwadze nga nḓila yo teaho ngauri u kho ḓo shuma ngavho futhi ndi zwa ndeme.

Uri ri tea u ṱhogomela vhathu vhane vha vha na malwadze a tshifhinga tshilapfu uri ri vha ṱuṱuwedze uri na ngoho vha songo litsha u dzhia dziphilisi.

Nyimele ya shishi, tshiṅwe tshifhinga ri wana uri ambuḽentse i khou lenga muthu a kha tshiimo tsha shishi ndi khwine u mu isa nga goloi ngori a re a ri ḓivhi uri ambuḽentse i ḓo dzhia tshifhinga tshingafhani u swika afho. U nga ḓi wana tshiṅwe tshifhinga i tshi sala i tshi u swika wa wana uri hoyo muthu ono ri sia fhano shangoni, zwino ndi khwine u to ḓi hwalela uyo mulwadze wa mu isa sibadela a sathu fhelelwa nga vhutshilo.

Hu ḓivhadziwa vhathu vha muvhuso, kana ha shumisiwa hu tea u vha na zwithu zwine zwa tea u shumisiwa musi hu si na muḓagasi kana hu si na maḓi. Hu u itela vhalwadze vhane vha vha vha afho fhethu na uri zwishumiswa zwi kone u shumiswa musi hu sina muḓagasi, u tea u vha na genereitha ine yavha ndindakhombo ya musi hu si na muḓagasi. Na uri hu tea u vha na maḓi ane a dzule a hone u itela musi hu si na maḓi.

Avho vhathu vha tshi vho tshimbila vha tshi khou sokou bvulekana zwiambaro zwine zwa vha uri a zwo ngo tea nahone a si zwavhuḓi kha muṱa wa uyo muthu ane a vha uri o khakhisea muhumbuloni. Zwino ndi zwa ndeme uri hu vhe na zwibadela zwa vhathu vha muhumbulo tsini hu u itela u tsireledza avho vhathu ngauri vha vha vha khombo na kha vhaṅwe vhathu.

U wana uyo muthu a tshi vho fhelelwa nga vhutshilo kana u huvhala lwa shishi lune ra wana hu sina zwine ra nga ita sa izwi hu tshi vha hu si na dzi kiḽiniki tsini hashu.

Muthu ane a vha na vhulwadze ha swigiri u a fhedza o khathiwa kana o ṱhukhuwa mulenzhe nga nṱhani ha u vhu vhulwadze. Ngauri hu vha ho no vha ha shishi lune anga fhedza o ṱuwa fhano shangoni.

Ndi vhona zwi si zwa ndeme tsha khwine ndi uri vhaongi vha tshimbile vha tshi khou tou ṱhogomela avho vhathu, na u dzhiela nzhele uri vha tea u tou vha ṱhogomela musi vho dzula fhasi. U fhirisa uri vha tou ima vha ite miduba mihulu hulu ngori vhaṅwe vha ḓo nga vha sa wa hanefhaḽa vha vho vhaisala lu tatisaho.

Mutakalo ndi tshithu tsha ndeme musi muthu a khou tshila, u tea u ḓivha mutakalo wau uri wo takala u swika ngafhi.

Ndi ya vhuḓi ngauri u fhiwa mishonga nga mahala tshiṅwe na tshiṅwe u tshi wana nga mahala nahone vha u fha mishonga i minzhi vha tshi khou itela uri u fhole u ṱavhanya.

Ndi zwa ndeme uri ri vhe na lutendo kha zwithu zwa sialala, ngauri vhunzhi hashu ro hula nga mishonga ya tshirema nahone yo ri thusa uri ri aluwe ri na mitakalo ya vhuḓi u fhirisa mishonga ya tshikhuwa ine ya shumisiwa zwino.

Ndi vhona a tshi thusa vhathu vhanzhi vha ngaho vhaaluwa, kana vhabebi vhane vha vha uri ha vhana vhathu vha ṱhogomela. Hayo masheleni vha a thusa u ṱhogomela vhana vhavho kana u isa vhana zwikoloni ngao.